Nṋe ndi vhona u nga ri vhareili vha thekhisi a vha tei uri vha dzhenelele kha dzi ḽaini dza dziṅwe goloi ngori vho dzhaya ndi khou amba nga u ralo ngauri zwinga vhanga dzikhombo ra fhedza ri kho luza matshilo a vhathu kana vhathu vha fhedza vha tshi kho huvhala lushushaho.

Nṋe ndi vhona ungari mutengo une nda badela wone ndi tshi bva hune nda dzula hone ndi tshi ya mavhengeleni ndi vhona ungari hoyo mutengo wo tea.

Nṋe zwi nkwama nga nḓila i vhavhaho badi musi hu tshi vha na zwi tshiṱereke zwa mabasi ngeno ndi songo fara iṅwe tshelede i ne ndi nga ri ndi yau ndindakhombo zwi fhedza zwi tshi kho bvisa kha zwithu zwine nda zwi vhidza uri ndi badzhete.

Uya nga ha nṋe ndi pfesesa uri namusi vhathu vha tshi khou fara dzi nyendo dza tshi tshikhala tshilapfu dza goloi vhathu vha tea uri vha ite vha tshi dzhena zwiṱitshini zwa peṱirolo hu itela uri vhathu vha wane zwiḽiwa vhathu vha awele nyana vhathu vha dzhene mabungani u kona u ḓi thusa khathihi na u sedza uri piṱirolo i nga ri swikisa hune ra kho ya hone naa?

Nṋe a thi thu vhuya nda vuwa ndi kho ḓi wana ndi khou fhufha nga bupho ndi tshi khou dalela maṅwe mashango mara ndi ya zwi funa uri liṅwe ḽa maḓuvha ndi ḓi wane ndo ṋamela bupho ndi tshi khou dalela manwe a maṅwe mashango.

Vhuima thekhisi ha vhuponi ha hashu ho naka nga maanḓa na vha ha masipala vha ya ita uri hu vhe hu khagala nahone huvhe hu sina mashika ri hu shumisa tshifhinga tshoṱhe ri tshi namela dzithekhisi na musi ri tshi vhuya ri tea uri ri ḓi ri ime henefho vhuimoni ha thekhisi.

Ḓoroboni ine ya vha ya vhupo hune nda bva khayo ndi vhona u nga ri vhaendela mashango vha nga hu takalela nga maanḓa uri vha ye vha tshi yo dala hone ngauri hu na zwiṱitshi zwa dzi radio hu na dzi phaḽamenndeni vhaendelamashango vha nga dzhia na zwiṋepe henefho fhethu.

Ndi nga zama u amba na vho no rengisa dzithikhithi dza mabasi uri ri ye hayani ndi zame u vha sumbedzisa uri nṋe ndo vha ndi sa zwiḓivhi uri mitengo yo gonya nahone ndi tshe ndo to fara tshelede ya mitengo ya kale ndo vha ndi kho humbela uri vha ṋamedza nga mutengo wa kale ndi ḓo ri tshifhinga tshiḓaho ndi ḓo vha ndi na tshelede yo eḓana mitengo miswa.

Khadi ya u ṋamela mabasi vhuponi hune nda dzula khaho, i wanala ḓoroboni hune huvha hu kho to rengisiwa dzi thikhithi kana dzi khadi dza mabasi fhethu hune ha vhudziwa upfhi mabulasini.

Uya nga ha nṋe ndi vhona ungari vhathu vhane vha vha kho reila dzi baisigira magondoni mahulwane ndi vhona ungari vhavha vhatshi kho khakhisa kutshimbilele kwa mimoḓoro.

Ee nṋe ndi vhona ungari zwi vha zwo fanela uri vhaaluwa vha wane luhafhulelo musi vha tshi kho shumisa mabasi.

Nṋe ndi vhona u nga ri vha ya ṱangana na dzikhaedu dza musi vha tshi kho ṱoḓa zwi endedzi zwo ya dzi tshumeloni dza kereke dza vha ho ri zwiendedzi ezwo zwikho ḓura. Nṋe ndi vhona u nga ri tshitshavha tshi nga vha tikedza ngo vha ṋea luhafhulelo lwa tshi lwa tshiendedzi musi vha tshi ya ngei tshumeloni dza kereke.

Nṋe ndi vhona uri maḽori mahulwane a na tshumelo tshitshavhani nga uri a kona u hwala dzithundu nzhi nga tshifhinga tshithihi u mona na shango ḽoṱhe. Ndi dovha hafhu nda dovha nda amba uri dzikhaedu dzine vha ṱangana nadzo ndi musi vha tshi imisiwa nga mavemu vha zama u dzhieliwa zwithu zwine vha nga vha vha vha nga vha vha nazwo kana vho zwi hwala nga tshetsho tshifhinga.

Ri tea u fana ri tea u fanela u ṱhogomela uri na ngoho moḓoro uyu wo tendelwa u tshimbila madani na ngoho moḓoro uyu u vhonala u tshi nga ri tshimbidza lwendo lulapfu na ngoho moḓoro uyu niya ḓivha hune wa bva hone.

A thina tshenzhemo musi ndi tshi kho reila thekhisi.

Ee nṋe ndi tshi to sedza ndi a vhona uri hu na dzikhaedu dzine dza vha hone musi vhathu vha tshi kho shumisa mabufho.

Ri nga ṱangana na magevhenga a zama uri huvhadza kana u ri dzhiela zwine ravha nazwo musi ro ima kha ṱhirafiki lwa tshifhinga tshilapfhu kha vhupo vhune a hu ngo ḓala mapholisa.

Nṋe ndi vhona u nga ri ndi tshi to humbulela ndi nga shumisa kana u thola khumbi ngauri khumbi i ḓo ri leludzela uri a ri nga ḓo shela mime mimoḓoro miraru peṱirolo nahone ri ḓo bvisa tshelede ye ra vhudziwa yone ya uya na u vhuya.

Nṋe ndi vhona ungari muthu u fanela u bva na thishu ya u ya bungani. Nda dovha hafhu nda humbulela uri muthu u tea uri a bve o fara zwiḽiwa zwawe zwine zwa ḓo a ḓo ḽa musi a nḓilani a dovhe hafhu a fare na maḓi a dovhe hafhu a fare na zwiambaro kana zwi bayi zwa u fuka musi a tshi ḓo pfha phepho a dovhe hafhu a vhe a na zwienda zwine u ḓo tshimbila o ambara.

Nṋe ndi vhona zwi songo fanela uri mureili a tambe muzika ngomu thekhisini volomu i gume ngeno o hwala vhathu ndi kho ralo ngauri u ḓo balelwa u pfa musi na vhathu vha tshi kho amba naye u ḓo dovha hafho a balelwa u pfa musi hu na zwithu zwo no kho itea nga ngomu thekhisini u ḓo dovha a fho a balelwa u pfa musi vhathu vha tshi kho ṱoḓa u tsa hune vha tea uri vha tse hone.

Mushumo wa mulanguli wa mutevhe kha vhupo ha dzi thekhisi ndi uri thekhisi dzi songo fhirelana, hu songo vha na muthu ane o ḓa murahu ane u ḓo ḽaisa vhathu phanḓa. Zwivha zwi tshi khou itela uri hu vhe na vhukonani futhi huvhe na nyambedzano yavhuḓi vhukati ha maḓi ḓiraiva na vhanameli.

Nṋe ndi vhona zwo fanela uri mbadelo dzi vhe nḓowetshumo kha thekhisi dza basi ṱhukhu, nga uri zwi vha zwi khou itela uri na rine ro no kho ḓo namela ri kone u ḓivha uri kha musi i ngavha i khou ita vhugai eyo bisi ṱhukhu kana tsho thekhisi yeneyo i nga vha i tshi kho ita vhugai uri ndi ṋamele, zwi a thusa uri ri kone u ḓa na masheleni o fhelelaho.

Tshiṱori tshe tsha itea kha nṋe tshi sa hanngwei ngei vhuima thekhisi, ndi musi maḓiraiva a tshi kho u lwa a kho lwela u ḽaisa vhathu.

Tshumelo dza u endedza vhathu dzi nga thusa nga uri vhaaluwa vha nga ṱavhanya u wanala tshiendedzi tshine tsha vha isa hune vha kho ṱoḓa uya hone, futhi a tshi a vha nga vhudziwa upfhi vha aluwa vha kho tea uri vha ṋamele gai vha songo namela gai.

Ndi zwa musi vhaaluwa vho swikisiwa fhethu hune vha kho tea uya hone, hu ngavha fhethu ha hune vha wana hone dzilafho hone hone vho swika nga tshifhinga na hone vho tsireledzea.

U swikelela zwiendi zwi thusa u fhaṱa siṱethimennde dza thikhedzo ya matshilisano kha vhathu vhahulwane uri, na vhathu vhahulwane na vhone vha a kona u zwipfa uri vha tshi vho ṱanganedzea nahone vha tshi vho tsireledzea kha zwiendedzi zwa nnyi na nnyi.

Hu tea u dzhieliwa nṱha uri vhanameli vha tea u vha vho dzula zwavhuḓi, nahone hu teya uvha na mabunga nga ngomu afho kha zwiṋameli ezwo hu itela uri vhaaluwa vha kone u ḓi thusa nga ngomu.

Zwiendedzi zwa kereke zwi vhuyedza hu si vhaaluwa fhedzi zwi dovha hafhu zwa vhuedza na tshitshavha nga u angaredza, ngauri u a wana uri vhaswa vha na zwiendedzi zwavho zwo vha dzhia zwitshi vhaisa kerekeni. Kana muthu muṅwe na muṅwe u na zwiendedzi zwine zwa mu dzhia zwi tshi mu isa kerekeni hu itela uri vhathu vha kone uya dzi kerekeni dzi sondaha nnzhi.

U shaya zwiendedzi zwi kwama tswikelelo ya dzi kiḽiniki kana fhethu ha pension vhuponi ha mahayani, nga uri u a wana uri dzikiḽiniki dza mahayani dzi vha dzi kule na hune vhathu vha dzula hone.

Ee, nṋe ndi vhona mimasipala yo tea u shumisana na dzi NGO u tikedza vhuendedzi ha vhaaluwa, hu itela uri vhaaluwa vha kone u wana zwiendedzi musi vha tshi ṱoḓa u ya dzi kiliniki uri vha kone u wana dzilafho ḽavho nga zwifhinga.

Ee, nṋe ndi vhona ungari vhaswa vha kerekeni vha tea u na u fanela uri vha dzhenelele kha u thusa kha zwiendedzi zwa vhaaluwa ngori u ḓo wana uri navho vha aluwa a vha koni u ḓi itela zwithu kana a vha koni uri vha nga tshimbila distance ndapfhu, so nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme uri na vhaswa vha kerekeni vha tea uri vha dzhenelele.

Nṋe ndi vhona uri madzangano a thekhisi a ṱuṱuwedza mushumo wa thekhisi kha bisi ṱhukhu uri vhathu vha ṱuṱuwedzee uri vha kone u vhune vha swika uri vha renge vho dzi thekhisi khulwane uri vha kone u hwala vhathu nga vhunzhi.

Nga zwifhinga zwa migwalabo, maḓiraiva a thekhisi vha vha vho hwa vha vha vho vala dzi bada vha tshi kho thivhela vhathu uri hu songo vhana vha vho fhira .

Vhahura na tshitshavha vha tikedza vhaaluwa nga zwiendedzi ngori u a wana uri vhaaluwa vha na fhethu hune vha kho tea uri vha ye hone mara vha nga si kone uri vha ye thekhisini kana vha ye kha tshiendedzi tsha nnyi na nnyi, so zwi a ita uri vhahura vha ya vha vhahwale vha vha ise afho hune vha kho ṱoḓa uya hone.

Nṋe ndi vhona u nga ri zwithu zwi no ita uri huvhe na mugwalabo wa mabisi tshifhinga tshinzhi tshinzhi ndi ngauri vhathu vha dzi thekhisi wa wana vha tshi khou amba na mimasipala mara mimasipala i sa kho vha thetshelesa, so vha vhona uri ndila ya khwine ndi uri vha to gwalaba, nṋe ndi vhona zwi songo tea ende zwi songo fanela kha vhathu vhane vha dzula mahayani kana dzi ḓoroboni vhane vha shumisa mabasi lini na lini kana ḓuvha na ḓuvha.

Tshenzhemo yanga malugana na vhuima zwikepe musi ndi tshi khou ya muyani hafhaḽa fhethu ndi ya hu ofha, ndi soko pfha ungari khamusi bupho ḽine ndi nga vha ndi tshi khou ṋamela ḽi nga fhedza ḽo dzhena fhaḽa maḓini. Ḽa fhedza ḽo wela ra fhedza ri sa tsha wanala hanefhaḽa kana ra fhedza ri kho ḽiwa nga dzi khovhe na dzi shaka ndi ya hu ofha luṅwe.

Nṋe ndi vhona ungari musi vhathu vha tshi vha vho hwalesa lukalulaho nga matsheloni ḓuvha liṅwe na liṅwe vhathu vha tshi khou ya mushumoni, ndi vhona ungari zwi a ḽela vhaṅwe vhathu tshifhinga uri vha ṱavhanye vha swike mushumoni nga zwifhinga. Futhi ndi dovha hafhu nda vhona uri zwi nga zwithu zwine vhavha vho hwala zwone zwinga fhedza zwi tshi kho ita uri vha fhedze vho tsukadza vhathu na hanefho nga ngomu kha dzi basi dzine vhathu vha khou tshimbila khadzo.

Nṋe ndi pfha zwi tshi mbaisa badi arali mutengo wa piṱirolo u tshitsa fhedzi vhareili vha mimoḓoro vha fhedza vha sa tsitse mitengo ya thekhisi, mara futhi nda fhedza hafhu nda ḓi rindidza uri zwi a fana mitengo ya piṱirolo i dzula i tshi tsa i tshi fhedza i tshi gonya, lune vhathu vha thekhisi vha nga si dzule vha tshi kho tshintsha dzi phuraisi uri yo tsa kana yo gonya zwino.

Nṋe ndi vhona uri nazwo ndi zwa ndeme uri vhathu thekhisini vha badele nga dzi sithi nga dzi sithi hu u itela uri vhathu vha kone u vhona uri muthu a re na tshelede i songo fhelelaho ndi ufhio. Nahone a vhudzisiwe uri mulandu tshelede yawe i songo fhelela, arali a tshi tovha uri oto shothelwa u tea uri a thome a ambe na mureili before a tshi ṋamela uri ene u kho shotheliwa u o fara masheleni a linganaho mangana.

Nṋe ndi nga pfa ndo bilufhala badi arali ndi nga ṋamela thekhisi mureili ndi tshi khou ya fhethu hukene mureili a vho ntsitsa nḓilani a vha uri ene afho fhethu anga si tsha swika, ndi nga pfa ndo bilufhala badi mbilu, nahone ndi nga vha vhudzisa uri mulandu vha si tsha swika ngauri ro ri tshi ṋamela vhone vha ri vhudza uri vhone vha ḓo swika afha fhethu hukene.

Nṋe ndi vhona uri vhareili vha mahayani na vha ḓoroboni vho fhambana ngauri, vhathu vha dzi ḓoroboni ndi vhona uri vhareili vha dzi ḓoroboni vha funesa nga maanḓa mafhungo a dzikhakhathi. Hu nori vha hayani a thi thu vhuya nda vuwa nda vhona vha tshi kho ita zwa dzikhakhathi. Futhi ndi dovha hafhu nda vhona uri vhareili vha mahayani vho lugesa ende vha a kona u tshila zwavhuḓi na vhathu, hu no uri vhareili vha hafha dzi ḓoroboni u tshi amba navho tshiṅwe tshifhinga a vha pfhesesi. Nahone a vha tu kona zwavhuḓi u amba na dzi khasiṱama kana u amba na vha ṋameli.

Nṋe ndi vhona ungari zwi vha zwo tea uri vhareili vha ḓi rengele zwiḽiwa nga tshelede ine vha khou ḓi i wana musi vha tshi khou badelisa vhaṋameli, ngauri arali vha nga ita uri tshelede vha ḓo renga nga tshelede ine ya vha i khou bva tshikwamani tshavho vha ḓo fhedza vho vho vho shumisesa tshelede ine ya vha uri ndi nnzhisa nga ṅwedzi. So nṋe ndi soko pfhesesa ungari arali vha nga shumisa yeneyo tshelede ine vha vha vha khou i wana ndi pfa ungari khamusi zwi vha zwi tshi ḓi nga khwine ngauri i vha i sa kho to bva tshikwamani tshavho havho vhathu.

Nṋe ndi pfha zwi tshi mmbora badi nga vhaṋameli vha thekhisi vhane vha ṱuṱuwedza vhareili uri vha gidime nga luvhilo lwo kalulaho, ngauri matshelo hutshi vho itea zwiṅwe zwithu hu ḓo fhedza hafhu vhathu ra vha ri khou sumba vhareili nga miṅwe uri ndi vhone vhathu vhane vho ṱoḓa uri vhulaya, kana ra fhedza hafhu ri tshi khou wana dzikhombo ngauri vha kho gidima nga luvhilo lwo kalulaho.

Khaedu dzine nṋe nda ṱangana nadzo musi ndo ima ngei renkeni ya dzi mini basi musi ndo lindela dzi mini bus uri ndi ye mushumo ndi ya uri, u a wana hu na ḽaini ndapfu ya vhaṋameli vha tshi kho vho lindela u ṋamela uri vha ye mushumoni. Hezwo zwi fhedza zwi tshi kho ita uri na nṋe ndi fhedze ndi khou lenga u swika afho mushumoni, futhi ra dovha hafhu ra vha hu uri u nga wana uri nga hetsho tshifhinga dzi mini basi a dzi thu ḓa mara wa wana uri ḽainini ndi ndapfhusa.

Khaedu ine nda ṱangana nayo musi ndo ima thekhisi rank ndo lindela thekhisi dzo uya mushumoni ndi ngauri, thekhisi tshiṅwe tshifhinga wa wana uri dzi khou lenga u ḓala nga ende hone muthu u khou ya mushumoni, zwi sumba uri hezwi zwithu zwi nga ita uri muthu a lenge u swika mushumoni nga tshifhinga. Futhi kana wa wana uri hu na ḽaini ndapfu ya vhaṋameli ende dzi thekhisi dzi kho shotha nga itsho tshifhinga.

Nṋe ndo pfa uri u gonya ha mapfura kha dzi dzi goloi ndo pfa zwi songo mpfhara zwavhuḓi ngauri zwa zwino athi tsha kona uri ndi shumise goloi yanga ine yavha uri ndi ya private uri ndi kone u ya mushumoni. Ngauri masheleni ane nda a shumisa avha a sina vhukono so nda vhona uri ndi khwine ndi fhedze ndi khou shumisa thekhisi ya nnyi na nnyi uri ndi kone u ya afho mushumoni.